Ke ditlamelwana dife tsa pholo tse neelwang gore di tlamele bagodi mo tikologong? Ke ke ko go tlhokomelwang bagodi old age mme puso e ka thusa ka go abelana ka tšhelete go aga tlhokomelo ya bagodi old age le go go hira batlhokomedi le di-nurse-e gore ko old age-eng go netefatsa gore bagodi ba itekanetse.

Go ya ka nna ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe kwa malapeng a bona. Ga o na le motho o a ka mo tlhokomelang kwa lapeng go botoka gore e nne ene a mo tlhokomelang ka gonne mogodi o tlwaetse tikologo eo mme go tlo ba bonolo for ena, gape go tlo ba bonolo go mogodi ka gonne o tlwaetse .

Go ya ka nna, go botoka gore mogodi a nne kwa lapeng ga gona le motho yo ka mo tlhokomelano ka gonne mogodi o tlwaetse lefelo leo mme o a itse kwa dilo di nnang kwa ntlwaneng batlhokomelo ga tlwaela batho bao ha tlwaela le lefelo leo mme go ka ba bokete for ena gore a tlwaele jaaka e le motho o mogolo mme go ka mo dira gore a hutsofalele a bone o ka re ba mo latlhile fela fa a bona batho ba mo ratang a ka thaba.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona jang malebana le go le go tsofala le go tlhokomela batsofe, e bopa maikutlo a rona gore re tshwanetse go tlhokomela bagodi ba rona jaaka na ba re tlhokometse. Setswana se re tlhompha mma'ago le ntata'ago gore malatsi a gao a oketsege ke ka moo setso se sa re ruta gore re tlhokomele batsofe ba rona jang.

Setšhaba le lelapa di na le seabe mo tlameleng batsofe ka gonne ke bona setšhaba le lelapa ba ba tlhokomelang batsofe. Ga se farologane le setso ka gonne setso se re tlhompha mma'go le rra'ago gore malatsi a gago a oketsega ka matshosetsi ka mo setšhabeng le lelapa e ka ba ngata nngwe le a thusa go tlhokomela bagodi ba rona.

Mo tikologong ya me .

Ke ditirelo tsa tleliniki tse di ka tlhokomelang bagodi le kwa di-old age-ing ko mafelong a ba dulang ko go ona.

Puso e tshwanetse go neelana ka madi mo go dulang bagodi mo teng gore ba kgone go ba fepa le go ba tlhokomela.

ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e ama matshelo a bona sentle ka gonne bangwe ba tshela ka ona madi a ba wa tholang ko posong ka moo e a thusa thata ka gonne bagodi ba kgone go itlhokomela ka ona madi ao ba reke dijo le tse ba di tlhokang.

Fa o batla phenšene ya batsofe o tshwanetse go ya kwa dikantorong tsa SASSA ka go dira kopo, ke fao tla tholang thuso ya gago kwa teng ka.

Pension re ra ya puso e thusa thata mo batsofeng le mo lelapeng ka gonne e kgone go rekela batsofe se ba se tlhokang le dijo le ditlhare.

Motho o thoma go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le sixty ka gonne ga a sa na maatla a go dira, ka tsa phenšene ga sa kgona go ya tirong bontsi ba bone?

Ga go ka nna le batho ba ba dirang kwa dipetlele ba ba yang magaeng le kwa di ntlwaneng tsa bagodi ba ye ba ile ba bona ba ba isetse le meriana ka gonne ba bangwe ga ba na madi a go ya dipetlele ga ba na le koloi, ka moo go thapa batho gore ba tle ko metseng ya bone go ka thusa thata.

Fa go ka nna le batho ba ba yang kwa magaeng, ba ba dirang kwa dipetlele le kwa ditleliniking go ya go tlhokomela bagodi ba rona go ba fa le meriana go ka ba botoka thata mme go ka thusa thata. Fa go ka thapiwa batho ba ba dirang kwa dipetlelete le ditleliniki gore ba ye magaeng go fa bagodi meriana e ba e tlhokang.

Mo tikologong e ke dulang mo go yona go na le ditlamelwana tsa pholo ee go na le tleliniki mo re ka thola thuso teng.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang ka puso di fitlhelele kwa mekhukhung gonne mo Aforika Borwa mongwe le mongwe o na le ditokelo tsa go thola thuso ya kwa tleliniking ka moo go botlhokwa gore ba fitlhelele batho bao le bona ka gonne le bone ba na le ditokelo ba na le ditlhokego tse ba di tlhokang.